Ditshebeletso tse ding tse ke di tsebang tsa ho boloka dijo ke plastic ya borotho. Plastic ya borotho e re thusa haholo hore itshireletse borotho bo re tlang, ho bo ja hore be se ke be, bo se ke ba fumana dikokwanahloko.

Rakgadi ha o ka ja cheese kapa sejo se seng le se seng se nang lebese. Ke sona se tlo etsa hore lefu lena la hao le phahame haholo, ebe ho ba le kotsi e etsahalang mmeleng wa hao. Jwale o tlamehile hore o qobe ho ja dijo tse nang le sejo seno.

Dijalo tseo ke di tsebang, tse batho ba di ratang ha ba qhekella. Ke moroho le poone, haholo-holo ke moroho le poone. Moroho o thusa batho hore mmeleng ya bona ba matlafale, mmele ya bona e dule e na le dintho tse hantle haholo.

E, ke tla ba thusa hore ke ba fe mesebetsi ho fihlella ba be ba be dilemong tse hodimo hore ba kgone ho thola tjhelete ya pension, e leng tjhelete eo e tla ba thusa hore ba kgone ho ba le bonyane bo kenang kgwedi le kgwedi ha se ba dutse fatshe, ba kgone ho phedisa malapa a bona le bona.

Leano le ke tla le sebedisa ho patala borapolasi ba ntshebeletsang ke hore ke ba fe tjhelete letsohong la bona, le dihora tse ke batlang ba di sebetse, ke batla ba ba sebetse dihora tse seven ka letsatsi mme ba sebetse le matsatsi a six. E be lenanana la Sontaha ba phomola.

Leano leo ke tlo le kenya ha pula e ka na. Nka etsa hore ho be le di-Jojo tank tseo ha pula ena re tla di bula, re tla di siya di butsi, re di butsi hore metsi a kgone ho kena ka mono, ebe ke yona metsi ao re tla a sebedisa ano. Re a boloke hore ha re hloka metsi, be re tseba hore ho na le metsi a re tla kgonang hore re a sebedise dijalong tsa rona.

Haholo-holo nka kopa mmuso hore o tle o tle o tlo bona moo ke tlo sebeletsa teng. Hore ba tla be ba be le tsebo e tjhatsi, eo ba ka bonang hore ba nthusa jwang le dintho tseo ke di hlokang, tse tla etsa hore mosebetsi wa ka o tswelle pele ebe o be mosebetsi o bonolo ho nna.

Dintho tse hlokahalang hore hore tshebetso enana ya mosebetsi o dula o ntso tswela pele. Ke ho etsa bonnete ba hore o dula o na le material o lekaneng le dintho tse ding tse o tsebang hore polasi ya di hloka, hore o tsebe hore polasi ya hao e sebetsa ka tsela tse lokileng, ebile o na le bonnete ba hore ha ho se sebe se tla etsahalang polasing ya hao, hore dintho di tsebe ho tsamaya ka tsela e lokileng.

Hore ke, ke etse bonnete ba hore diphoofolo di dula di na le pono e hlakileng, le hore ke a di tlhokomela. Ke ho etsa bonnete ba hore ke dula ke di hlokometse le mo di dulang teng ho hlwekile, le tsona ke di fumanela ngaka e tla dulang e di hlahloba matsatsi le matsatsi hore e dule e, e bonwa hore diphoofolo tseno di ntse di phela ka tsela e hantle na.

Le melao ya mmuso, basebeletsi ba ka ke etsa bonnete ba hore ke ba patala two hundred and fifty ka letsatsi hore tjhelete ha e kena ka kgwedi, e be e kene e le ngata e bonahala hore ke tjhelete eo ba e sebeletsang.

Batjha ba kajeko, ke ne ke rata hore nka le hlalosetsa hore e thusa haholo ebile e bobebe ebile e ka etsa le maphelo a rona hore a be bobebe haholo ebile a be monate. Ke ntho e o ka ithutang yona. Wa ba wa qala le hona ka jareteng moo o dulang teng hore o qale hanyenyane. O jale dijalo tsa hao teng, hore o tle o bone hore na botle ba mobu oo o o jalang ona bo jwang. Ebe hee o qala ho ithuta moo, ke tsona tsa dintho tse ke etsang hore re ka ithuta ka tsona haholo ebile nna ke bona di re thusa haholo.

Mokgwa onana o bakwa ke taba ya hore ha o na le polasi e kgolo, e bontsha hore o kgona ho ikemela ha ho thuso eo ho ka, ho ka bang teng hore o ka thuswa teng. Hobane dikgwebo tse nyenyane tse tsa bo rapolasi ke tsona tse tse hlokang thuso haholo. Hona hee, ho bontsha hore wena o ka kgona ho ikemela ebile le ha o ka ba le bokgoni bo boholo, o ka kgona hore o thuse tsona dipolasi tsena tse nyane.

E, ke bona e thusa moruo ho matlafala haholo hobane ke bona, e leng mo batho haholo-holo. Ba kgonang hore, ba thole mesebetsi teng, mesebetsi e mengata mono ebile e ka thusa batho haholo.

Ke bona, haholo-holo rona Basotho, re se na kgahleho ya ho lema ka mahe a dinotsi hobane, bongata ba rona re tshaba dinotsi ebile re bona di le kotsi maphelong a rona hape ke bona ekare ha re na tsebo e ngata ka dinotsi.

E, mofuta ona o motjha ke o thabela haholo hobane o etsa mosebetsi o be bobebe, ebile diterekere tseno di re thusa hore bo batho ba sebetsang polasing ba se ke be ba sebetsa haholo. Ha e le mono e kgona ho nka, ditholwana tse sa hlokahaleng, e di behelle ka thoko. E be e nka tsena tse hlokahalang, tse tlo matlafatsang mmele ya rona e di kenya ka mokotleng wa yona. E re etsetsa hore maphelo a rona a be bonolo haholo. Ke a e thabela.

O ka kopana le dipehelo tse tla etsa hore, dijalo tsa hao di shwe ka pele, kapa dijalo tsa hao di se hlahe ka mokgwa, o o di tlameha hore di hlahe ka teng ka baka la hore ha ona tsebo e ngata ya hore o tlamehile hore o jale dinakong dife.

Motho a ka kgona hore a etse dihlahiswa tse na na, tse tse dulang ka tlung, tse etsang hore ho be ho tle ka masiba. Ebile motho a ka kgona le ho hlwekisa ka ona masiba ano.

Dinawa ha di, ha di jalwa e be di ya kotulwa, ha di qeta ho kotulwa jwalo ke mono di lo e tswang di lo shebuwang tse hantle e be be di kenywa ka makotikoting. Ebile se re thusang haholo ke hore ka ho na ka makotikoting ka mono, di kgona ho dula nako e telele. Ebe wena o se o tla di bula hore o di je, mohlang wena o utlwang hore wa di batla.